Izici engingathanda ukuzibona kuhlelo lokusebenziswa kwe-timetable yebhasi, ukuba khona kwe-inthanethi, isikhathi okungamele ibhasi lihambe ngaso, nemizila ibhasi eliyisebenzisayo. Kungabi imizila ezokwenza abanye abantu befike ngesikhathi esindlula emisebenzini noma ezikoleni.

Ukuba iy'moto zey'nkonzo zibe nezithombe zaleyo nkonzo ngaphandle. Kuphinde futhi into engathuthukisa izinkonzo ukuthi inkonzo nenkonzo basuke beyenzile bey'thwebule bey'fake ey'nkundleni zokuxhumana. Lokho kungaphinde futhi kubathuthukise ngokuthi kubalethele amalunga ebandla. Ngokwezokuthutha, ngicabanga ukuthi ezokuthutha kumele nga zibe zinakekelwe kakhulu ngoba zisuke zigibele abantu abadala.

Ngeke ngiphawule kakhulu kodwa alufani usizo esilitholayo. Kukhona ukuthi uthola umuntu onenhliziyp enhle okwaziyo ukuphatha amakhasimende, kuthi ngelinye ilanga uthole nje undlovuyangena ongakwazi ukuphatha amakhasimende, koda engicabanga ukuthi abenza lokho bancane kakhulu kunabenza kahle. Engingakucela nje ukuthi kakhulu kwande laba bantu amakhasimende ngoba basebenza nje kungawo amakhasimende lawo.

Uma uhlela ukuthunyelwa kwamanye amazwe ngololiwe, ungasiqinisekisa kanjani isikhathi esingcono kakhulu sokuthutha izindleko eziphansi? Ngokuthi usebenzise izitimela, engicabanga ukuthi iwona angenza ukuthi izindleko zibe phansi, koda uma kuwukuthi ufuna isikhathi sibe ngcono sokufika kwezimpahla osuke uy'hambisile kwelinye izwe, kungamele usebenzise into ezogijima nezoshesha. Okusho ukuthi uma uzosebenzisa into esheshayo, izindleko zizokhuphuka. Ukushesha kwesikhathi iy'ndleko ziyakhuphuka, isikhathi eside, iy'ndleko zoma phansi.

Uhulumeni kungamele aphume umkhankaso wokuhlola wonke amabhasi asuke ezothutha umphakathi ukuthi asesimeni esi-right na ukuthi angathutha umphakathi. Uma isimo sawo siwalungele ukuthi engathutha umphakathi, asengavumeleka ukuba ahambe aye emphakathini ayothutha umphakathi, ngoba iy'ngozi sesiy'bone kakhulu. Zendlula nemiphefumulo yabantu esibathandayo, nabasondele kakhulu ey'mpilweni zethu. Esingeke sikhone ukwamukela lokho futhi ngokuzayo.

Abantu abadala bathanda ngazathi kungaba nemoto ezohamba ngesivinini esikalelwe kulowo mgwaqo lowo. Kungabi yimoto ezoba nesivinini esiphezulu, ngoba imizimba yabo ayisakulungele ukwethuka ngoba uma ube wabagijimisa kakhulu imizimba yabo iyethuka kuze kugcine kuphazamiseka ney'ngqondo zabo, kanti imiqondo yabo isiyaqala iyay'shundela, iyakhathaza ngenxa yeminyaka.

Iy'ndleko ey'suke sey'zoba khona sekumele usuku nosuku ukhokhele ama-tollgate, udizili osuke ufakwa emalolini, ukuhlolwa kwamaloli phecelezi isevisi. Nokushintsha-ke indawo engisuke ngikade ngisebenzela kuyona. Ngicabanga ukuthi ezinye izinto ey'zobe zidingeka ukuba ngizenze lezo ngiphinde ngifake ama-toll point, okuyizinto ezisebenza kuma-tollgate, ukuze iloli lingalokhu lima, lifike ledlule kuma-tollgate.

Ukuminyana emabhasini abanye bethu bayajuluka, ufika emsebenzini sewumfonyozekile izimpahla ubu-ayinile usuka endlini. Abanye babuya emsebenzini banuka umjuluko. Iy'ngqinamba esibhekana nazo lezo ongeke futhi way'vimba ngoba ziyimoto yomphakathi Koda nje ukuminyana kwenza ufike ukhathele emsebenzini umile.